Ka bokgutswanyane, ha o le monga thepa o tlameha o dule o le malalalaotswe, o tseba hore neng kapa neng theko ya mafura e tlo nyoloha neng kapa neng. O tlo tlameha hore o dule o na le tjhelete eo oe beileng hobane ho nyoloha mahareng a kgwedi, koloi ena ya hao yona e tlameha hore ebe le petrol-e hore e tsebe hore eo ise mosebetsing moo sebetsang teng kapa hona ho phetha mabaka a hao. Jwale ho ho wena jwalo ka monga thepa hore o dule o le malalalaotswe hore ha ketsahalo eo e etsahala, o bo tseba o tla etsa jwang?